Dumela ntate moruti, ekaba o phetse jwang kajeno, ke ne ke founa ka taba ya ngwana ya kolobetso, ke ne ke kopa ho tseba hore na ebe ngwana o tlameha ho tla apere diaparo tse jwang, le hore re ka fihla ka nako mang . Letsatsi e be letsatsi le feng, ke hore ke hle ke hlophise hantle, hore ke seke ka sulafaletse ngwanaka letsatsi la hae la kolobetso. Ke ya leboha ntate moruti.

Malome o hlaha ka karolong ya lelapeng la bomme, ha rangwane a hlaha ka karolong ya lelapeng la bo ntate. Malome ke malome wa batjhana , ntho engwe le engwe eo batjhana ba e etsang, e qala ho malome. Ke ka hoo ka sesotho ho thweng, malome o ja batjhaneng. Rangwane ke rangwane wa bana , o hlaha ka karolong ya bo ntate.

Lebitso laka ke Thato , lebitso laka le emetse ho ratuwa, kapa ya ratuwang , Thato kapa yona thatohatsi . Lebitso lena ke lefuwe ke ntatemoholo wa ka, hobane o ne a mpona ke le thatohatsi ho yena.

Ke bona ho le molemo hore ho santsane ho na le molemo wa hore, bana ba hole le malapeng a jwalo, hobane hangata bana ba hona jwale, e se e le bana ba se ba se na hlompho, ba se ba se na tshabo, ebile maitshwaro a bona a hlephileng haholo . Bana ba hodisitsweng ke bonkgono hangata, ke bana ba hlomphang, ba nang le tshabo ho Modimo, ebile e le bana ba itlhokomelang haholo, hobane bo nkgono hangata ba ruta bana mosebetsi.

Sena ha se sona setso sa rona hohang , ha ho kgonahale hore o le monna, o ka kopa lenyalo ho morwetsana seterateng , kapa hona tseleng. Mang kapa mang a bona, pele, pele lenyalo o no o tlameha hore, o lo kopa mohope wa metsi. Ho ngolwe lengolo ho hore le iswe habo kgarebe, tseo di tla bua ke baholo ba hao, le bo malome, eseng ebe o ntse o tsamaya le diterateng, o kopa lenyalo ho morwetsana.

Motseng moo ke dulang teng, re tshepile makhanselara , lekhanselara ke lona le tshepetseng hore le rarolle mathata ao re nang le ona motseng. Ekaba ho taboha wa dipeipi , le ho thiba thebana hwa dikotopong. Ke ena eo re mo tshepetseng mabaka ao a motse , ee, ho jwalo, motho eo a kgola.

Batjha ba bangata kgahleho ya bona, ha e sa leyo dinthong tsa setso. Pele ke araba potso e, re tlameha hore re shebe hore na kgahleho ya bona, e se e le hokae. Kgahleho ya batjha ba bangata e se e le difonong tsa bona, le di komporong. Ka tsela e jwalo, kgahleho ya bona e se e le marangrang. Jwale re tlameha ho tlisa setso kapa dintho tsa setso, hona mona marangrang mona moo re tla ba thola teng. Ebe jwale ba tla kgahleha, hore le bona ba nke tsena tsa setso, hona mona marangrang.